Batho bana ba kenyang di-Wi-Fi bona ke la hlahelwa ke bothata network ya ka ya nyamela elare ha ke ba founela ba lo njwetsa hore ke nke metsotso e ka bang leshome ke itimme ebe ke e light-a hape hore re bone hore bothata tse bo le teng kapa tjhe, ke ile ka etsa jwalo mara bothata ba ka ba loka ha ke ba founela hape ba re ha ba sebetse ka weekend-e ha ba sebetse ba sebetsa matsatsing a beke fela ke la qetelletse ke founetse lekgotla la dinyewe ba nthusa.

Motswalle ke batla hoba influencer a tseba YouTube nka etsa jwang kapa ke mekgwa e feng e ka eketsang balatedi ba ka hore ba ba eketsehe, le hore ba shebelle channel eo ya ka. Ke batla ho tshwana le wena ke be na le balatedi ba bangata ebe nka etsa jwang?

Nna ditaba ha ke qala ho di utlwa ke tlo sheba pele internet-eng hore ebe motho eo a di ngotseng website ya hae e nepahetse na le hore ke mang motho eo e leng horeng o ngotse nthweo ntle le moo ke sheba hape le hore ke batho ba bakae ba ngotseng ka taba ena. Eya, nna pele ke phatlalatsa ditaba ke ya di netefatsa ke ya sheba hore kannete taba eno e jwalo kapa tjhe.

Ke ile ka thuswa ke moo motho a sebetsang moo ke ile ka ya capitec bankeng ya ba motho eo a sebetsang moo, a nkenya hona Wi-Fi-eng eno ya bona ho ya ka ya ba bothata.

Bolo ke papadi e hantle haholo moo teng ha o lematsanwe ebile ha e kotsi haholo jwalo ka rugby. Ke batla o utlwisise hore le palo ya dipapadi e batla e hafoeile haholo. Re kgona ho bonana ebile re kgona hore re mathe ka bolokolehi moo nako e batla e le nyane ho feta dipapading tse ding. Ha o mathe le haholo e monate. Papadi ena ya bolo.

Eya, e etsa re be bohlale ebile e etsa mesebetsi e be bobebe. Hona ho save-a ho boloka nako ya ho etsa dintho ka mokgwa oo dintho di batla di potlaka hore di tsamaiswe. Ha e le di-assignment tsona kapo diprojeke di kgona hore di etsuwe ka mokgwa, e leng hore o nepahetse ebile o kgona hore o tsebe le hore dintlha kaofela tsa na ntho eno e leng horeng o tlameha hore o ngole ka yona e o bula kelello hore o tsebe lekgetlo le tlang hore dintho di etsuwa ka tsela efeng ho boloka nako.

Ee, ke na le tsona mohaleng palo ya teng di tharo ka palo ka WhatsApp ke Facebook ke Instagram ke tsona tseo tse ke di sebedisang kamehla.

E sena matla ho bolela hore ha e tlo sebetsa ntle le moo o tla lokela hore o emele hore e kgutle e be na a le matla kapa hona, o ko leke ho e tima ebe o e light-a hape ho sheba hore e hantle kapa tjhe.